Ditlhotlhwa tse di kwa godimo tsa data di ama botlhokatiro, ka gonne batlhoka tiro ba le bantsi ga ba kgone go fitlhelela gore ba kgone go nna le data. Mme ga ba fitlhelele dilo tse dintsi ka nako, go nne data e le tlhwatlhwa godimo.

Mo nakong ya segompieno re dirisa data thata ka gonne re tlhoka go tsena mo inthaneteng le mo mafaratlhatlheng go kry-a diphatlatiro. And-e gore o kry-e data e e siameng ke gore o reke data e tlhotlhwa ko godimo, gonne e kgona go tsena gotlhe mo mafaratlhatlheng le mo inthaneteng

Data e ke e rekileng mo kgwedi e, e fetile ke ya kgwedi e fitileng gonne ya kgwedi e fitileng e ne e le kwa tlase go na le ya kgwedi e ke leng mo go yona.

Ke data ya di-gig-e tse masome a lesome, ke tsone tse di ka ntumedisang gonne nka kgona go di dirisa kgwedi yotlhe.

mafaratlhatlha a five G, go dirisa mafaratlhatlha ka mogala le ka oketsega thata. And-e batho ba ka thusega thata go ka kgona go fitlhelela mafaratlhatlha ka nako.

Tsala yaka e rekile mogala, mme nka e tlhalosetsa gore gore e tsena ka mafaratlhatlha o tshwanetse go reka data. Ke mo o thusa gore ga o rekile data, o tsenya dinomoro tse o di filweng mo slip-eng. Ga o fetsa go di tsenya, data ya gago e tlabe e siame, o kgona go dirisa le founu go tsena ka mafaratlhatlha go bua le ba losika.

Fa data ya gagwe e ka fela pele ga nako go ya ka nna nka dira gore ke netefatsa gore data yaka e bolokegile for kgwedi yo yotlhe. Gore ga ke re go padile ka nako ka fa kgwedi fela ebe data yaka e kgone go nna sebaka sa go fitlha foo, gore ke kgone go reka data e nngwe ya kgwedi e latelang.

Fa ke ya kwa lebenkeleng ke reka mowa mme morago ka fetola mowa o ka o dira data, gonne nako tse dingwe data ga e nke e dula teng. Go na le gore o reke mowa wa kgona go fetola go dira data.

Fa ke na le data, tsala yaka e sena data mme e tlhoka go romela email ya tiro, nka mo thusa thata ka go mo aroganyetsa go tswa mo mogaleng wa me go ya kwa mogaleng wa gagwe, kgona gore a kgone go romela kopo.

Go tlhoka data ke selo se segolo data gonne ga go dira sepe o sena data. And-e data e e lekanyeditsweng e kgona go dira gore o seka wa kgona go dira dilo tse dintsi go na le data e e sa lekanyediwang. Gonne dilo dingwe di kgone go tlhaga ga data e e lekanyeditsweng nako ya teng e fitlhile, o sa kgone go fitlhelela selo se o batlang go se dira.

Tiriso ya megala e botlhajana e siametse go ka dirisiwa ke baithuti, gonne baithuti ga ba batla information.

Thekenoloji e e tswelelang go tlhabololwa jaaka AI e ama baithuti ka gonne baithuti ga ba sa tlhole ba nagana. Baithuti ba dirisa AI.

Thekenoloji e tsweletseng go ka tlhabologo gonne ke dilo tse di tlhabolotsweng, kana di dirilwe ke dilo tse dišwa gonne di thusa thata go ka dira ditiro tsa rona bonolo.

Thekenoloji e gola gonne botlhale jwa maitirelo bo teng, e thusa thata le gone go ka dira maphelo a rona bonolo.

Selo se botlhale jwa maitirelo ke yone AI gonne batho ba ka se kgone go e dira mme ba kgona go e dirisa. O ka kgona go e dira ga o na le ditlamelwana tse di maleba gore o kgone go e dira.

Botlhale jwa maitirelo bo feta botlhale jwa batho gonne botlhale jwa maitirelo ke botlhale bo e leng gore rona re le batho re ka se kgone go bo dira, bo itiretswe. Rona re le batho go na le botlhale jwa rona bo re bo kgonang.

Botlhale jwa maitirelo bo ile ba dira gore batho ba itirele bolwetse jwa COVID-19, bo bo ileng ba tsaya matshelo a batho.

Chatbot-o le bathusi ba mo inthaneteng ga ba tshwane, gonne chatbot-o ke yaka motho, ke robot-o. Bathusi ba mo inthaneteng ba thusa ga o ba botsa potso e e ntseng sentle e maleba, ba go fa karabo e e maleba. Chatbot e kgona go itira wena, ke robot-o.

Batho ba boifa go dirisa botlhale jwa maitirelo gonne ba itse gore botlhale jwa maitirelo bo ka se thuse ka sepe and-e bo na le ditlamorago tse di sa siamang. Gonne batho ga ba tlhole ba tseya matsapa a go nagana ka bo bone, ba dirisa botlhale jwa maitirelo.

Didiriswa tse di botlhale ke Chat GPT, ke Grok, ke Meta AI. Di re thusa thata ka go dira mmereko wa rona bonolo.